Bantwana bam, ndiyaniva niyathetha uba anifuni ukusebenzisa iipilisi zokucwangcisa nenaliti kuba nithi ziyatyebisa kodwa ke ndiza nixelela nto eyi-one ukuba anizisebenzisi niza kukhulelwa nibe nabantwana nibancinci. Ngcono uqale ngenye yazo ubone uba ekuphatha kanjani. Xa ngaba ayikuphathi kakuhle uzame enye futhi ngoku zininzi ii-options zokucwangcisa, ikhona nale ifakwa phaa engalweni khona nale ifakwa kusisi ngaphantsi iyotsho esibelekweni. So, ndiyanicebisa kakhulu nithathe ucwangciso okanye niapsteyine from isondo.

Kuthetha ukuthi i-pressure esegazini lakhe usube iphezulu kakhulu ibe ibangwa zizinto ezininzi ezahlukahlukeneyo.

Ukuya esibhedlele xa uhlala emakhaya yingxaki enkulu kakhulu kuba okokuqala, izibhedlele zikude iphinde itranspothi inqabe ingabikho ufumanise uba ezinye ngemini ezithile aziyi kuloo ndawo inesibhedlele okanye zinamaxesha akumele agcinwe.

Xa ungumntu okhubazekileyo ufuna uncedo lukarhulumente uya eSASSA uphethe i-ID yakho, uphethe iincwadi kagqirha eshoyo uba ukhubazekile, uphethe i-proof of residence. Futhi xa ufika khona eSASSA baye babe no-doctor wabo oye futhi akutheste afumanise uba i-disability yakho yintoni ingaba yiyo na, uphethe ke ezo documents.

Into enganceda ukunciphisa ixesha lokufumana uncedo xa umntu eye esibhedlele sikarhulumente kukuba urhulumente aqashe abantu. Kunoonesi noo-doctor abahleliyo abangenamisebenzi kodwa iindawo zikarhulumente zidinga abasebenzi. So, kumele aqashe urhulumente,

Mhlobo wam ndiyakubona uba awuphathenga kakuhle. Laa nto yenzeka kwabanye abantu abangoomama xa begqiba ukubeleka. Ndicela ke sisi uqine ube strongo uthethe ngee-feelings, zakho uthethe ngendlela oyivayo utsho naxa uye ekliniki uxelele ugqirha indlela oziva ngayo akwazi ukunceda. Abanye baye banikezwe iipilisi zokusela abanye bafumane umntu uba azoba nomntu azothetha naye akhuphe yonke into ayifilayo ngaphakathi kuye.

Abanye babe nxiba iimaski ezifani abazenzele zona ezinkulu ezihlekisayo.

Ayikho into enintsi abangayenza ngaphandle kokuthetha naye bambonise bamcebise uba xa angazithathi iipilisi zakhe uza kutshabalala kuba intsholongwane kagawulayo iyabulala kumele athathe ii-ARVs zakhe ngexesha elinye imihla yonke.

Ibaluleke kakhulu inkqubo yokutya ezikolweni kuba kunabantwana abangathateli ntweni, abasuka emakhayeni ahluphekayo umntu aye esikolweni engatyanga ezobuya futhi angatyi endlini. So, le nkqubo inceda kakhulu uba abantwana batye bakwazi ukufowukhasa ezikolweni.

Ndingaqalisa ukuthetha nabantwana xa ngaba mhlawumbi baneminyaka epha koo-fifteen apho umntwana eqala ukuba nemizwa ethile, ndibaxelele ukuba bangadlaleli ebafaneni. Abafana ba-dangerous futhi ke umntu xa edlalela ebafaneni uyamitha abanjwe zizifo ngaphezu koko.

Kubalulekile ukuya kwagqirha kuba kaloku ugqirha yena uzawukwazi ukuthesta ngandlela zonke azokwazi ukubona eyona nto ekuphetheyo kunoba umamele abantu amacebiso abantu uhambe usela yonke ezi zinto bathi zisele, ufumanise ukuba nalapha kuwe zingaba yingozi ube ungayazi eyona nto ekuphetheyo.

Abantu abaninzi banzinyelwa kakhulu, bathwele imithwalo. So, kwikliniki yendawo endihlala kuyo bakhona abantu abanceda ngempilo yengqondo, fumanise uba bahlala phantsi bathethe nabo babanike amacebiso uba xa umntu ejongene nengxaki ethile wenza kanjani, athathe waphi amanyathelo ukuba afumane uncedo.

Badla ngojonga i-blood pressure, bajonge i-weght benze iithesti zomchamo bajonge i-heart beat yomntwana, batsheke i-glucose, batsheke umntana ukhula njani.

Akekho umntu onoluza iweyithi ngokutya iipilisi nge-two weeks kuphela. Ezi pilisi zi-dangerous kakhulu kuba azifumaneki ngendlela esemthethweni. Zingakubulalela nokubulala or ube nezigulo ezithile ngaphezu kokuba ufuna ukunciphisa i-weight yakho.